Izibhedlela zikahulumeni zikunika usizo mahhala, futhi asikho isidingo sokuthi uze uzenzele ibhukhingi ukuze ubonane nomhlengikazi noma nodokotela. Kanti kuzibhedlela ezizimele usizo olutholayo, uyalukhokhela futhi ukubona udokotela uya ngezinsuku ozinikiwe.

Lifanekisela ukususwa kwamandla amabi ahambisana nokufa. Ukuvumela umndeni oshonelwe ukuba uguqukele ekuphileni okuvamile, futhi ngokuvamile kubonakala njengendlela yokuzihlanza ekungcoleni kokufa.

Ukuhlela umndeni emakhaya ngosiko lakudala kwabathinta kakhulu abantu besifazane ngoba bebengenazo. Betshelwa okufanele bakwenze ngemizimba yabo bengabuzwanga ukuthi bafunani.

Izici ezibalulekile okufanele zicatshangwe, zihlanganisa ukwakheka kwesakhiwo, uhlobo lwamarempu, umthambeka werempu. Ukubekwa i-radius ecacile yokujika, ububanzi bomnyango. Izindawo zokupaka ezifinyelelekayo ukuqinisekisa ukuthi zonke izici ziklanyelwe ukuvumela abantu abakhubazekile ukuba bahambe endaweni ngokuphepha nangokuzimisela.

Ziningi ezinye izindlela zokuvimbela inzalo, ngaphandle kwamaphilisi noma imjovo. Okuhlanganisa izindlela zokuvimbela inzalo imizila, ama-IUD, nokuvimbela inzalo okuphuthumayo kanye namakhondomu.

Amakhambi emvelo angawasebenzisa okulapha umkhuhlane kubalwa kuwo ukuphuza umhlonyane, ukufutha ngamanzi afudumele, ukuhahaza ngamanzi afudumele enosawoti ukuze umphimbo wakhe uthambe.

Imizwa engingaba nayo eyokuphatheka kabi kakhulu ngoba ngingaba nayo imicabango yokuthi kungenzeka ngigcine ngingambonanga udokotela ngosuku ebengifisa ngalo ukumbona. Ngenxa yokungabi nabo odokotela abanele e-klinikhi noma esibhedlela.

Yebo, ngoba isikhathi esiningi uthola abantu sebezicelela bona ukuhlolwa igazi. Yize noma singekho isiqiniseko sokuthi abantu bayiphuza ngendlela imishanguzo abayithola emitholampilo, kodwa isibalo sabahlolayo siyakhuphuka.

Isiguli esiqala imishanguzo elwa ne-TB ikakhulukazi uma sinokukhathazeka kwaphambilini noma ukungaqiniseki mayelana nokwelashwa. Singase sibe nemizwa eyahlukene ehlanganisa ukwesaba, wuvalo, ukukhathazeka, ukwesaba, isicanucanu, ukukhathala nomuzwa ovamile wokungakhululeki ngenxa yemiphumela emibi engase ibe khona.

Umelaphi womoya uhlola ngokukhuluma namadlozi asebenzise amathambo okubhula, izitshalo, ukugida, ukucula kanye nokushaya izigubhu ngesikhathi sokuhlola. Odokotela bamakhambi bona basebenzisana nemithi yezitshalo, bahumusha imiyalezo evela endaweni ye-cosmic ngokufunda amathambo okubhula futhi basebenze nangamaphupho.

Uhlelo oluklanyelwe, ukuthuthukisa isithunzi nokuzimela kwabantu abakhubazekile lungaba uhlelo lokusekela ukuzime. Oluhlinzeka ngezinsizakalo ezifaneleyo nezimo ezisekelwe ezidingweni zomuntu ngamunye. Okuhlanganisa nobuchwepheshe bokusiza obufinyelelekayo, ukuqeqeshwa nokuthuthukiswa kwamakhono. Imizamo yokuhlanganisa umphakathi kanye nomxhumanisi nokunakekela ozinikele ukuze akhulumele izidingo zabo futhi abanikeze amandla okwenza izinqumo, ezinolwazi mayelana nempilo yabo.

Yebo, ngoba ngaphambi kokuthi kufike imithi yesimanje okhokho bethu, babekholelwa kwimithi yesintu okunamanje basakhona abakholelwa kuwona lawo makhambi esintu.

Izindlela zokuthuthukisa ulwazi lwabesifazane lokwelulekwa ngokuvimbela inzalo zihlanganisa ukusebenzela ukuthuthukisa ubudlelwane obuseduze lokuthembana neziguli, kanye nokusebenzisa izindlela zokwabelana nokuthatha izinqumo egxile kunxenxeni nasekuphenduleni okuthandwa yisiguli.

Lalela ube nobubele ungadluleli bazise baxhumane nabanye. Ukuzihlukanisa nomphakathi kuvamile kubantu abaphila nokukhubazeka, futhi kubangelwa kakhulu ukuntula ukufinyelela, ukukhishwa inyumbazane kanye ngokuqhathaniswa nomphakathi. Ukuzihlukanisa kuwumkhuba ongenampilo futhi kuvame ukuholela ezinseleleleni ezengeziwe zempilo yengqondo.

Angahlinzekela ngezinhlobonhlobo zezindlela zokuvimbela inzalo, okungahlanganisa amakhondomu, amaphilisi nemijovo yamahomoni. Ukufundiswa nokwelulekwa ngezindlela zokuvimbela inzalo kanye nemiphumela ongemihle engabakhona.

Misa umfundi eduze nokufundiswa, thola ukunaka kumfundi kuqala ngaphambi kokuba ukhulume. Ukuxhumana nothisha wezindlebe unesi noma umzali uma usola inkinga. Hlola ukuqonda lapho kungenzeka. Sebenzisa izinkomba, ukuthinta noma izimpawu uma kungenzeka.

Ngingavula i-shop yabantu abakhubazekile lapho bengisebenzisa khona ithalente ngiphinde ngithole uchwepheshe ozobaluleka ngempilo yengqondo.

Kubalulekile ukuhlola imikhiqizo ngoba eminye ayizwani nemizimba yethu ungazithola sewugula. Okunye ukubheka ukuthi amakhambi asetshenzisiwe avumelekile yini ukuba adliwe ngumuntu.

Imithi yomugqa wokuqala first line, okuyimithi ephumelela kakhulu futhi ekhethwayo ekwelashweni kokuqala kwesifo sofuba. Kanye nemithi yomugqa wesibili second line esetshenziswa lapho ukumelana nemithi yomugqa wokuqala ngokuvamile iba nobuti obuphezulu futhi ingasebenzi kahle.

Yebo, ngoba ngaphambi kokuba baqale ukusebenza, bafundisa zonke iziguli maqondana ne-GBV. Futhi uma bethola isiguli esine mihuzuko esolisayo, benza isiqiniseko sokuthi bayakhuluma nesiguli futhi bathathe isinqumo esifanele ukuze basisize.